Kubaluleke kakhulu ukuba urhulumente axhase uqoqosho lwamafama kakhulu apha eMzantsi kuba zizinto ezi ezisakhayo. Kwaye amazambane atyiwa everyday. So yinto ke leyo ethi ukuba xa urhulumente exhasa amafama kungakumbi angawamazambane kuzawuthini, sizokwazi ukuthi sikwazi zisaplaye amanye amazwe aphesheya.

Ndingathi mna ngokoluvo lwam into ebangela ezi zinto uba zenzeke kukuba abaxhaswa, abafumani nkxaso kurhulumente abantu bezolimo, abalufumenanga uxhaso olwaneleyo. Kwaye nezifundo zolimo azixhaswa eMzantsi Afrika. Bagxilise kwezinye izinto.

Ukuze ezi gusha zam zifukufuku zindenzele imali ndingagxininisa ekubeni ndingazichebi njee nanini. Ndiye ndichebe xa kunyanzelekile kwaye xa iyisizini yoba uboya. Before kufika ubusika so that obaa boya buthengwe kakhulu kwaye benze izinto zokunxiba ezishushu zasebusika.

Mna ngokokwam ndingathi akho kwangenelo , ewe, ikhona ngoba ke abantu ngoku abasayityi inyama esandokuxhelwa. Sebexhomekeke kwezi zifriziweyo iinyama. Loo nto leyo yenza inyama ibembi as much as uba inceda yona ekuthini uba umntu athengise enze i-profit kwishishini lakhe lothengisa. Kodwa yona inyama ayimnandanga qha kumnandi ukuba inantoni inento ekuthiwa ngelasemzini yi-profit.

Imifuno ekhula ebusika endingayithengisa mna yikheyili, isipinatshi, amakhaphetshu, ibrokholi neekherothi. Ibhitruthi, itheniphu, namathanga ne-sweet potato. Zizo izinto endingathi ndizame ukuzithengisa ebusika ngoba ziyahamba.

Kubaluleke kakhulu ukuba ngumfama ngoba umfama ngumntu okwazi ukuzityisa. So ndingathi ke kum mna njengamfama ndingaqala ndiqashe abantu abahlanu. Otyalayo, ovunayo, opakishayo, othengisayo kwaye nokwazi ubhala ezincwadini ukuba kuthengwe ntoni yintoni ephumileyo, yimalini ingeniso.

Ndingathi mna into engabangela ukuba amashishini endawo endihlala kuyo ayithenge imifuno yefama yam kukuba aza kunciphisa iindleko zokuthutha. Loo nto ithetha uba umntu akabhatali isithuthi sokuba siyomthathela into ethile. Uyabona and kwaye ukuthuthukisa indawo esihlala kuyo iphucuke indawo esihlala kuyo umnotho wethu wande.

Ukufuya inkomo ezilalini kubaluleke kakhulu ngoba lithuba lokuphila ngcono, ukwandisa uphuhliso kunye nokugcina amasiko ethu. Ukufuya inkomo kuvula amathuba emisebenzi kubafana abahlala ezilalini abasebatsha ukuze boluse kwaye kuphucula indlela esiphila ngayo. Umzekelo, uba funeke silentuze sisindile koronta bethu bokuqala bukhona ubulongwe beenkomo ukuze sithini, sisinde ngabo. Kwaye kuphucula umhlaba wokulima.

Njengomntu njengomfama ofuyileyo kubalulekile ukuba imfuyo igonywe ngokufanelekileyo ukuze igcine impilo yayo iphetheke kakuhle. Kwaye ikhuseleke ikhuseleke nakwizifo ezikhoyo eziye zihlasele iinkomo, izilwanyana, iigusha zonke kodwa iimfuyo. Kwaye nathi siza kukwazi uthi xa sixhelile sitye ukutya inyama esemgangathweni. Naxa uthe wacinga uthengisa uthengisa into esemgangathweni, hayi inyama njee engacacanga, umzekelo okanye imifino njee oyibonayo uba hayi le ityiwe zizinambuzane.

Kubalulekile ukuba njengomphathiswa wezolimo siphucule imfundo yezolimo kumaphondo elali ukuze abantwana abakhulayo abakhulela ezifama bayibone ibalulekile kwaye iyindlela yokutya. Kwaye ineziphumo ezifana nayo nayiphi na i-province apha eMzantsi Afrika. Kubalulekile ukuba kulungiswe iindlela ukuze abantwana bakwazi ukuya ezikolweni, kufakwe i-tar. Kwaye ngexesha lasebusika abantwana bafumane iimoto ukuze bazokwazi okanye iibhasi zesikolo. Bazokwazi ukufika esikolweni ngexesha umntana angafiki sesiphuma isikolo ngenxa yeendlela ezimbi.

Ibalulekile indlela yokuhlala kwabasebenzi basefama ngoba ngabantu abasebenza nzima kwaye abasebenza ngekutya okubalulekile izakha mzimba into eziphucula ubomi nengqondo. Kunyanzelekile uba bahlale kwindawo enethezekileyo entofontofo indawo apha umntu xa ephumla khona azive uba uphumlile. Kungathiwa njee hayi hambolala kuba for kuthwa lala nje. Kodwa kubaluleke kakhulu ukuba sijonge indlela abahlala kuyo icoceke nendlela abahlala ngayo neendawo abahlala kuzo.

Xa usenza umqwayito wepesika kufuneke ube neepesika ezijongekayo, ezintle, ezimnandi uzibone kwaye zibe namanzi. Kufuneka ube nayo ne-lemon juice, isixhobo zokumisa sokomisa i-dehydrater okanye oven leyo izawutsho itsale amafutha namanzi idihayidreyithe ukuze laa mqwayito ube ngumqwayito ocacileyo. So kofuneka ke ngoku ukwazi uklina iipesika zakho, uzisike zibe lolu hlobo ufuna zibe ngalo masithi mhlawumbi bencinci.

Ukuze uxhobise abasetyhini kwicandelo lokufama urhulumente kungabaluleka ukuba aphucule imfundo nokuqeqesha. Akwazi ukufaka inkxasomali kwinkxasomali yabantu basetyhini. Abafundise ngokulima, akwazi ukuba izixhobo aqinisekise ukuba izixhobo zokulima kwakunye nezinye izinto ziyafikelela kubantu bangoomama. Makahlangabezane nemfundo ekwazi ukuqeqesha kwabantwana kwezolimo, imali kwakunye nezixhobo nomhlaba.

Indlela yokugcina iimbotyi ukuze zihlale ixesha elide zingaboli kwaye zityeke kubalulekile ukuba zihlale kwindawo epholileyo enakho nokufudumala kodwa ingabi shushu kakhulu. Zingafakwa endaweni engathi inobumanzi, funeke usebenzise iinkonkxa ezivaliweyo.

Xa usebenzisa imitshini esetyenziswayo yokuvuna, ewe yona iyawukhawulezisa umsebenzi kodwa iye ivale amathuba ngoba ithi loo nto amathuba engqesho, ithi loo nto abantu abona bantu baphefumlayo abasayifumani le misebenzi isidingo sokuqesha umntu asisisekho. Kwaye ke ngamanye amaxesha le misebenzi le mitshini iye imoshakale, ekumoshakaleni kwayo akululanga nje ukuyilungisa kuba kuyaxabisa, amaxabiso okuyilungisa aphezulu kakhulu. So ukusebenzisa imishini ekuvuneni kwezolimo kukhokelela ekuphuculeni imisebenzi kodwa kuphinde kuyixuthe eluntwini.